Go tlhokega gore o na le i e tlhomamisang gore moagi mo Aforika Borwa, go tlhokega go tlhomamisa gore o na le dingwaga tse di tlhokafalang tsa go ipakanyetsa karata, go tlhokega go tlhomamisa gore o na le madi a a amogelang a a tlhokegang, go tlhokega gore o tlhomamise gore o kwadisitswe sentle mo sekolong se se tlhokegang, o tshwanetse go tlhomamisa gore o motshiwa a Aforika Borwa. Ga go tsenela dithuto tsa Bachelor's kgotsa Postgraduates o tshwanetse go tlhagisa ditokomane tsa dithuto tsa gago.

Seka-seka ditshenyegelo tse di go tlhokegang le tse di ka go tlhokegang, dibanka dingwe di duela tefo ya ngwaga le ngwaga, seka-seka gore a meamuso ya karata e nonotsha tefo eno. Dibanka di le dintsi di neela dikarata tse di sa dueleng tefo ya ngwaga le ngwaga, gantsi go bolelwa ka go dirisa annual percentage rate e, ke thekiso ya go adima madi bogolo jang fa o sa duele madi a gago ka botlalo kgwedi le kgwedi. Go botlhokwa go batla karata e e nang le APR e e kwa tlase fa o akanyetsa go duela madi a gago ka nako.

Dibanka di tlhatlhoba histori ya gago ya go duela ditšhelete go bona gore a o duela ditšhelete tsa gago ka nako, fa o na le histori e e seng kana ka sepe ya go duela ditšhelete o ka nna wa bona go le thata go bona karata ya sekoloto. Histori ya gago ya go adima madi ko ka go thusa go bona meamuso e e siameng mo dikarata tsa sekoloto, jaaka tefo e e kwa tlase le mare kamoso e e oketsegileng. Dibanka di tlhatlhoba histori ya gago ya go adima madi fa o dira kopo ya karata ya sekoloto, fa histori ya gago e sa siama o kanna wa bona go le thata go bona karata ya sekoloto kgotsa o ka bona tefo e kwa godimo.

Go dira dikopo tsa dikarata di le dintsi tsa sekoloto ka nako e khutshwane go ka leka go ja palo ya gago ya sekoloto, ba tšhelete ba ka go bona o le mo mathateng a madi mme kopo ya gago e ka ga nwa. Go sa tlhatlhobe tlaleletso ya gago ya sekoloto pele o dira kopo tlhomamisa gore palo ya gago ya sekoloto e ntle, go sa tlhatlhobe go ka ja go bo go go feleletsa o sa kgone go bona karata e molemo, ngwaga mongwe le o mongwe o tlameha go lefa madi a beilweng mme gape le madi a setseng, go botlhokwa go tlhatlhoba le go tlhaloganya melao metheo le ditšhono tsa karata ya sekoloto pele o dira kopo.

Dikarata tsa sekoloto tse dingwe di na le ditlhwatlhwa tsa ngwaga le ngwaga tse o tshwanetseng go di duela go tswelela pele o dirisa karata eo, melawana le maemo a tla go bontsha palo ya mo merokotso e e tla go lebise jwang fa o sa duele ka nako. Palo e ka nna ya farologana go ya ka gore na o dirisa karata mo goreng jaaka ditšheke tsa madi kgotsa go rwala sekoloto se setseng go tswa mo karata e nngwe, go tlhaloganya melawana ya tumelelano go thusa go check-a dikoloto tsa gago le go thibela go tsena mo mathateng a sa tlhokegang a a ka dirang gore o tlogetswe madi a .

Go nna le kitso ya madi go thusa batho go tlhatlhoba botlhale jwa gago mo go tsa madi, go akaretsa palo ya gago ya sekoloto go na le maitemogelo a mantsi a madi le go nna le dikarata tse di kwa godimo tsa go dirisa sekoloto, go ka nna le matlha a sa siamang mo karata ya gago ya sekoloto. Go tlhatlhoba le go lokisa diphoso mo tlaleletsong ya gago ya sekoloto go ka thusa go tokafatsa palo ya gago, go lefa dikoloto tsa gago ka nako go thusa go tokafatsa palo ya gago ya sekoloto, tlhatlhoba dikarata tsa sekoloto tse o ka di kopang go akaretsa le dikarata tsa sekoloto tsa baithuti, tlhomamisa gore o dira kopo ya karata ya sekoloto e kopanang le ditšhono tsa gago le palo ya gago ya sekoloto.

Banka e tlhatlhoba gore o kgona go duela karata ya sekoloto e o e kopileng, ba leba dituelo go nna le ditiro tse di sa tlhomamang le madi a tsenang a a kwa tlase go ka ama kopo ya gago. Banka e leba dikoloto tsotlhe tse o nang le tsone fa e bapiswa le madi a o a tsenang. Go nna le dikoloto tse dintsi go ka supa gore o kotsi dikarata tsa sekoloto ga di na tšhelete tlhomameng e mme se se ka oketsa kotsi mo bankeng, morokotso wa go bula sekoloto gantsi o balwa go ya ka palo ya morokotso ya ngwaga.